Hi mavonelo ya mina swa antswa ku va u tirhisa data ku ri na Wi-Fi tanihileswi Wi-Fi minkarhi yin'wani a yi khomi loko ku va ku fambe gezi.

Ku sivela ku tlakuka ka nxavo wa data nkarhi na nkarhi swi laveka magoza yo hlayisa ntiko wa tikhompyuta ni ku lawula kahle ku tirhisa data.

Vunene bya leswaku xichudeni xi xava data hi ntalo hileswaku swi pfuna ku kuma rungula ro tala ku endla ndzavisiso wa xikolo ku dyondza hi ndlela ya xidijitali kambe vubihi bya kona hileswaku swi nga koxa mali yo tala ngopfungopfu loko ku nga ri na swipimelo swa ku tirhisa data.

Netiweke yo antswa yo xava data eka yona i MTN hikuva yi hlurile eka ti mpimelo to tala ta ntlhantlho wa netiweke ku katsa ku hatlisa ka ku download-a ku kumeka ka five gig ni ntokoto wa ku tirhisa ti-video.

Loko ndzi xava data ya mina leyi ndzi yi tirhisaka ndzi sungula hi ku kambela swipimelo swa data leswi kumekaka eka app ya network ndzi hlawula packet leyi fambelanaka na swilaveko swa mina swa nkarhi wolowo ndzi hlawula netiweke ya Vodacom hikuva yi ni swi yi ni ku khomeka ka netiweke loku tshembekaka endhawini ya ka hina yi tlhela yi nyika swipimelo swa data leswi ringanaka ni mali leyi ndzi nga na yona.

Loko data ya mina yi hundzeriwa hi nkarhi yi nga se hela ndzi nga tsundzuxa vini va netiweke leswaku va kambela kahle ndlela leyi data yi tirhisiwaka ha yona va tlhela va antswisa transparency eka ku kombisa leswaku packet-e yin'wana ni yin'wana yi katsa yini.

Netiweke leyi yi xavisaka data ya masiku lawa leyi nga na ntikelo wo antswa eAfrika-Dzonga hi twenty twenty five i MTN ngopfungopfu hi ndlela ya yona ya a uncapped home internet pulani leyi yi nyika ku tirhisa data hi ku phindaphinda hi ku hatlisa ka ten MBPS naswona yi katsa hundred gig ya data ya ku tirhisa hi hatlisa emahlweni ka ku hunguteka ka xipidi.

AI yi ta cinca misava hi ndlela yo hlamarisa yo tala ku tlula leswi vanhu vo tala va swi ehleketaka leswi swi nga na mavonelo ya vanhu vo tala lava dyondzeke hi thekinoloji ya AI naswona ndzi nga hlamusela tindlela to hlayanyana leswi AI yi nga hatlisaka ku cinca laha misaveni xo sungula yi nga tisa ku cinca hi tlhelo ro antswa se vutomi bya siku na siku xa vumbirhi ku otloka ka ka ntirho xa vunharhu hi tlhelo ra dyondzo ni vutivi.

Pimaniso leyi faneleke ku nghenisiwa eka AI hileswaku AI yi tirha hi vutihlamuleri yi sirhelela vanhu naswona yi pfuna ku aka misava leyi lulameke xo sungula AI yi nga ha nghenisa mimpimanyeto hi ndlela yo sirhelela data ya vanhu xikan'we no lawula ku avanyisa ka AI hi ku engeta ku twisisa ni ku hlamusela leswi AI yi swi endlaka

Ti hlayile nyana tindlela leti swikolo swi nga ti tirhisaka ku yisa emahlweni vutivi bya AI xo sungula swikolo swi nga ha hlanganisa eka kharikhulamu ya swona laha ku dyondzisiwaka vantshwa hi vuenti timhaka ta AI xa vumbirhi ku nga ha tirhisa switirhisiwa swa AI eka dyondzo vadyondzisi va nga tirhisa AI ku pfuna ku lunghiselela tidyondzo ku kambela ntirho wa vadyondzi ni ku nyika mbuyelo ya nkarhi.

Ku tiyisekisa leswaku vanhu va tshama va ri karhi va lawula AI swi lava ku aka mfumo wa vutihlamuleri ku twisisa ni ku nghenelela ka vanhu eka matirhelo ya yona ku tiyisisa leswaku munhu u nghenelela eka swiboho hinkwaswo leswi nga ni vuyelo ku fana ni ku tirhisa AI eka rihanyo vuavanyisi kumbe timhaka ta ti mali AI yi fanele yi kota ku hlamusela ndlela leyi yi fikaka ha yona eka xiboho ku endla leswaku munhu a kota ku kambela ni ku twisisa.

AI yi kahle eka vanhu tanihileswi AI yi pfuna ku kambela swifaniso swa MRI X-ray ni ku lemuka mavabyi hi ku hatlisa ni ku tshembeka hi ku engeta yi tlhela yi yi kota ku endla mitirho yo phindaphinda hi ku hatlisa ku pfuna vanhu ku tsema nkarhi ni ku tirhisa vuswikoti bya vona eka swilo swa nkoka.

Ku tirhisa ti-chatbot na vapfuni va xiviri swi na mimpfuno yo tala eka vutomi bya siku na siku swi pfuna ku ku kuma tinhla hlamusela hi ku hatlisa swi tlhela swi endla no hlayisa nkarhi hi ku engeta swi pfuna ku antswisa ntirho.

Ku hluvuka ka switirhisiwa swa manguva lawa swi cinca vutomi bya vanhu hi ndlela yo enta kusuka eka ndlela leyi hi vulavulaka ha yona ku ya fika eka leswi swi anakanyaka ni leswi hi swi endlaka siku na siku hi xikombiso switirhisiwa swa xidijitali swo tala ti-smartphone social media ni vapfuni va xiviri swi endle leswaku ku hlanganyela exikarhi ka vanhu swi va swi olova kambe swi tlhela swi vanga ku tsanela ka vuxaka bya xiviri.

Ku tirhisa ka chatbot tanihi ChatGPT eka swichudeni swa le yunivhesiti ku khumba mianakanyo yo tumbuluxa hi ndlela yo hambanahambana ku nga va ku pfuna kumbe ku tsandza ku tumbuluxa swilo swo pfuna leswi nga kona swi katsa ku pfuleka ka miehleketo ku antswisa ntokoto wa ku tsala ku hunguta ntshikelelo wa miehleketo kambe swihoxo leswi swi nga ha va kona naswona ku ti ku titshenga ngopfu ku tsanela ka ku anakanya hi vuenta no tlhela ku lahlekeriwa hi vuswikoti byo tumbuluxa.

Ku sirhelela switirhisiwa swa wena ku fana na selulafoni na khompyuta eka vahlaseri swi lava ku tirhisa mikhuva yo sirhelela ya nkarhi hinkwawo leswi swi nga ha endla leswaku ku pfuna ku hlayisa vuxokoxoko bya wena ku sivela ku hlaseriwa ni malwari ni ku sirhelela vuxaka bya wena bya xidijitali switsundzuxo swa nkoka ku sirhelela switirhisiwa tirhisa maphasi khodo lama tiyeke update software nkarhi hinkwawo tlhela u tirhisa antivirus.

Ndza pfumela nxavo wa data hi wona wu nga xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi inthanete loko data yi pfula yi durha ngopfu vanhu va nga swi koti ku tirhisa mali wo leha eka inthanete ku hlaya tidyondzo ku tirhisa vukorhokeri bya le henhla kumbe ku tiphina hi swilo swo fana ni ku sitirima mitlangu ya online ni ku hlangana ni vanghana hi tindlela ta xidijitali leswi swi endla leswaku nxavo wa data wu va xiphiqo xa xiviri eka ku tiphina hi inthanete.

Ndzi nga hlawula Cell C tanihileswi Cell C ya pfuna swinene hi ku kuma data ya ntsengo wa le hansi swinene eka swipakani leswikulu.

Ku va masiku yo va data ri expire ku ve data ra mina a ri se hela ndzi titwa ndzi hlundzuka swinene tanihileswi ndzi kumeka ndzi va ndzi lahlekeriwa hi data ra mina naswona ndzi kumeka ri hela ndzi nga se endla swilo swin'wana swa nkoka.

Hi n'hweti ndzi tatisa data ra mina kanharhu kumbe ka mune tanihileswi ndzi sukaka ndzi ri xiswona naswona ndzi tirhisa data ya netiweke ya Vodacom.

Data ya tiselifoni i vukorhokeri bya inthanete lebyi humaka eka muhundzuluxi wa netiweke ya le henhla wa tikhampani ta wena ta ti-network ku tirhisa ya radio lama humaka eka ti-cell tower ku nga ri ku tirhisa Wi-Fi ya le kaya kumbe ya ntirho.

Ku tiyisisa leswaku data leri ri heta n'hweti rona ri nga se hela ndzi nga tima data loko ndzi nga yi tirhisi nakambe ndzi nga kamba leswaku a ku na ti-app kumbe malwari lama dyaka data xikan'we ndzi nga tlhela ndzi lawula ku tirhisa ka mavhidiyo ni swifaniso.

Hi mavonelo ya mina munhu a nga hlawula ku tirhisa a Wi-Fi ematshan'wini ya data hikokwalaho ka netiweke ya yona a hi minkarhi hinkwawo Wi-Fi yi sukaka yi ri na nkingha ya netiweke naswona Wi-Fi yi sukeka yi ri na ntsengo wa le hansi ku ri na data.

Ndlela leyi ndzi yi landzelelaka ya data ya mina ha yona hileswaku ndzi veka data limit eka foni leswi loko ndzi tshinela eka mpimo wa mina wa n'hweti ndzi kuma xitsundzuxo kambe leswi ndzi swi endlaka loko ndzi vona leswaku data yi le kusuhi no hela ndzi tima background data eka tiapp leti nga lavekeki leswi swa ku ti nga yi dyisi loko ndzi nga ti tirhisi.

I swa nkoka leswaku data ya tiselifoni yi va leyi xavekaka eka un'wana na un'wana hikuva namuntlha inthanete i xiphemu xa nkoka xa vutomi bya siku ni siku ku fana ni mati kumbe matimba naswona loko yi durha ngopfu yi endla leswaku vanhu vo tala va sala endzhaku.

Tindlela to hunguta ku tirhisa data yo tala swi nga ha katsa ku tima auto download ku hunguta video quality eka YouTube na Netflix xikan'we no tirhisa Wi-Fi loko swi koteka.

Ku durha ka le henhla ka data ku nga khumba swinene vuswikoti bya swichudeni byo endla ntirho wa xikolo eka inthanete hikuva swi endla leswaku ku nghena eka dyondzo ya xidijitali swi va nchumu lowu nga fikeleleki eka hinkwavo.

Vaphakeri va data va nyika nhlayo yo hambana ya swihlanganisi swa data hikuva va lava ku fikelela swilaveko swa vatirhisi hinkwavo ku lawula ndlela leyi netiweke yi tirhisiwaka ha yona naswona va tshama va ri eka nhundzu ya ntlangu wa ntlhontlho wa makete.

Lexi lawulaka xiboho xa leswaku vanhu va fanele va xava data yo fika kwihi i nkarhi ni ndlela leyi va yi tirhisaka ha yona inthanete xikan'we na ntsengo wa data ni budget.

Nxavo wa data wu na nkoka lowukulu eka leswaku vanhu va kota ku tirhisa inthanete hikuva swi endla leswaku ku humelela ka yona ku va nchumu lowu nga fikelelekiki eka hinkwavo loko data yi durha ngopfu swi nga vanga swirhalanganyi leswi katsaka ku hunguteka ka nkarhi wa ku ti tirhisa inthanete ku pfumaleka ka ku nghena eka dyondzo ni ntirho wa online xikan'we na ku tlakuka ka ku hambana ka xidijitali.

Malume data ya ku pfumelela ku tirhisa inthanete hi riqingho ra wena bundle i mpimo wa data lowu u wu kumaka hi nkarhi lowu vekiweke naswona wu nga hela loko u kumeka u wu tirhisa ngopfu.

Xivangelo xo va data yi durha masiku lawa hikokwalaho ka ku tlakuka ka thekinoloji ku hlayisa switirhisiwa ku tlakuka ka ku tirhisa ka inthanete ni makete lowu nga riki na ntlhentlhiso lowukulu eka tindhawu tin'wana.

Nxavo wa data masiku lama wu tlakukile swinene naswona wa ha ya emahlweni wu tlakuka siku na siku kambe matirhiselo ya data eka vanhu na wona ma yile ehenhla vanhu va kumeka va tirhisa data ku endla swilo swo hambanahambana swa xidijitali.

Swi tele swilo leswi munhu a nga swi endlaka eka riqingho ra yena ra le nyongeni hi ku tirhisa data leswi swi katsa ku tirhisa internet-e ku fikelela swipimo swa swipimo swa one gig xikan'we na ku na ku vukela tivhidiyo eka YouTube.

Swi tele swilo leswi munhu a nga ha swi fikelelaka hi ku tirhisa data leswi swi nga ha katsa mahungu ya siku na siku etindhawini ta le kule xikan'we na mitirho leyi yi sukeke yi fakiwa eka Facebook kumbe WhatsApp.

Ina data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi hambileswi swin'we swi ku pfumelela ku nghena eka inthanete kambe data i nkarhi wa inthanete lowu u wu xavaka eka mutirhisi wa network ku nga ha va ka MTN Vodacom Cellc kumbe Telkom kambe Wi-Fi i ndlela yo hlanganisa eka inthanete hi ku tirhisa router leyi hlanganisiweke hi broad band line yi nga ha va yi ri Wi-Fi ya le kaya ehofisini kumbe eka tindhawu ta mani na mani leti ti nga na public Wi-Fi.

Ku pfaleriwa ka data i nkarhi lowu mutirhisi wa inthanete a nga ha swi koteki ku tirhisa inthanete hikuva mpimo wa data lowu a wu averiweke wu hela leswi swi humelela ngopfu eka maphaketi ya data lama nga na limit ya mpimo lowu u nga wu tirhisaka hi nkarhi lowu vekiweke ku nga ha va ku ri n'hweti hi vhiki kumbe siku.

Ina ku na ku hambana exikarhi ka ku durha ka data eka three G four G na five G kambe ku hambana loku a ku vuli leswaku u hakela mali yo hambana hi ku kongoma hikokwalaho ka thekinoloji ku tlula ngopfu swi fambisana ni rivilo ra network-i ku tirhisa ka wena ni maphaketi lama u ma xavaka.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo ku tirhisa data yo tala ngopfu ku tlula ku bela riqingho hi rito ntsena leswi swi vangiwa hileswaku eka vhidiyo ku fanele ku rhumeriwa vhidiyo ni rito hi nkarhi wun'we kasi eka eka riqingho ra rito ku rhumeriwa rito ntsena.

Tihakelo leti fihliweke leti u faneleke ku ti languta eka pulani ya data ti katsa mali ya n'hweti yo hlayisa mali yo sungula ku hlanganisa mali ya ku hundza mpimo ku hela ka data xikan'we na mali ya hotspot.

Ku lehisa nkarhi wa ku hela ka data i mhaka leyi nga pfunaka vatirhisi ngopfu hikuva yi va nyika nkarhi wo tirhisa leswi va swi hakeleke yi hunguta ku lahlekeriwa hi data naswona yi kurisa ku tshemba eka khampani ya network leswi swi kombisa leswaku ku va na siku leri data ri helaka ha rona hambi ri nga si hela swi nga va swi nga lulamanga eka vatirhisi lava nga inthanete minkarhi hinkwayo.

Malume loko xirhundzu xa wena xa data lexi u nyikiweke hi nkarhi lowu u xaveke smartphone xi herile u nga xava xin'wana hi tindlela to hambana ku ya hi leswi u swi rhandzaka ni leswi ku olovelaka leswi swi nga ha katsa ku tirhisa airtime ya wena ku xava hi app ya network-e ku xava eka tindhawu ta le handle kumbe ku xava hi online banking.